Izinhlelo zokusebenza kwezemfundo ezisekela ukufunda umakhalekhukhwini phecelezi ama-cellphone. Zibaluleke kakhulu futhi zinomthelela omuhle ngoba abafundi bayakwazi ukuzisebenzisela ukukufuna ulwazi lezemfundo.

Kubaluleke kakhulu ukusakaza kwezindaba emphakathini ngoba kusiza zonke izakhamizi zendawo ukuba zazi ukuthi kwenzakalani endaweni eziyakhele.

Ngingamchazela ukuthi kubalulekile ukuthi athole usizo futhi ngingambonisa nanokuthi kumele ahambe ayohlola abonane nodokotela.

Ngingazakha ngokuthi umculo wabantu abasafufusa, ikakhulukazi abasendaweni abathanda umculo kube yiwo engiwudlala kakhulu kumareyido omphakathi, ukuze bethuthuke.

Kubaluleke ngoba kunyusa amathuba omsebenzi futhi kubalulekile ngoba kwenza kube lula ukwenza izinto zokuxhumana zibe sezingeni eliphezulu, wonke umuntu athole ulwazi.

Indlela elula yokuthenga idatha, indlela yokufaka uhlelo lwe-Wi-Fi ekhaya ngoba kushibhile futhi kuhlala isikhathi eside, uyakhona ukuthi uyisebenzise nabantu abangaphezulu kuka-ten, ngaphandle kwezindleko.

Kubalulekile ukuthi inkundla inikezwe okuqukethwe kwasendaweni, ngoba yikho okubaluleke kakhulu, ikakhulukazi kwakwaseNingizimu Afrika, izwe izwe ohlala kulo ngoba kumele ukuthi wazi ukuthi kwenzakalani endaweni yakho oyakhile.

Ukucinywa kwagesi kuyawuphazamisa umsebenzi wami njengomuntu osebenzela ekhaya ngoba kuyaphoqa ukuba ngime lama-awa, amahora amane ngingasebenzi noma kuya emahoreni ayisithupha, lokho kuphazamisa umsebenzi ngoba umsebenzi awuhambi ngendlela nenzuzo angiyitholi kahle.

Kubalulekile ukuthi uhulumeni alibambe iqhaza ekuhlinzekeni nge-Wi-Fi emiphakathini ngoba idatha liyadura kakhulu, libiza kakhulu abantu abanayo imali yokuthenga idatha, futhi angeke beze bekhone ukuhlala bengenalo idatha ngoba libenza ukuthi bekwazi ukufuna ulwazi. Kumele ukuthi uhulumeni afakele abantu idatha i-Wi-Fi yamahhala.

Ngingabhala ama-imeyili, ngibhalele ezinkundleni zokuxhumana or noma ezokusakaza mayelana nenkinga yami yokuthi ngifuna ukukhansela i-akhawunti.

Kuba nezintatheli noma izihlobo ezibalulekile ezithinta umphakathi, yizo ezenza kuhehe kakhulu futhi ezifundisayo.

Cha, akuwona wonke amanethiwekhi evumela idatha engasetshenziswanga ukuthi indlulele enyangeni elandelayo. Amanethiwekhi amaningi awandluleli enyangeni elandelayo, kepha uma sekufike isikhathi sokuthi ephelelwe yisikhathi ayaphela, kuphoqeleke ukuthi uphinde uthenge elinye idatha.

Zwakalisa ukudumala njengomlandeli omkhulu weqembu lami lebhola ukuthi umdlalo awuzange uze ubonakaliswe emsakazweni wethelevishini, ngenxa yokuthi awukhokhelwa.

Izinhlelo zokusebenza zikuthuthukisa ngokuthi zisiza kakhulu ukuthi abantu bexhumane noma bekude futhi bethumelelane nemilayezo.